Hayini, bantwana bam, musani ukuyenza loo nto. Lo ngumntana ofana nani, ngomnye wenu and kufanelekile niphathane kakuhle ngokufanelekileyo. Unazo izinto anazo ezenza ukuthi angafani nani kodwa uyafana nani. Umntana lo uneDown syndrome, loo nto ke itsho ukuthi kufuneka nimunakakele, nimphathe njengoza kwenu nikwazi ukuba nimuprothekte kuzo zonke izinto ezenzeka empilweni yakhe. Thandanani kananjalo, ningenzani ngolo hlobo. Omnye wenu ebengaziva njani if umntana kokwabo okanye usisi wakhe, okanye kubhuti wakhe ebengahlukumezeka ngendlela enimhlukumeza ngayo? Ubungava kamnandi? So, ndiyacela ke, thathani loo mntana nimfake phakathi kwenu, niphile naye, nidlale naye ukwenzela into yokubana naye azive afana nani.

Okokuqala, ndingacela bandifunele umntu kwicandelo labo okwazi ukuthetha i-language or ulwimi lwam lwesiXhosa. Okwesibini, if akekho nakule ndawo sikuyo okanye kwisibhedlela esikuso ndingacela ukuba bafune bafowune nakwamanye amacandelo esibhedlele umntu ozokwazi ukuthetha ilwimi lwam, ndimcacisele ingxaki yam, azokwazi ukubacacisela yena ngelwimi lwesiNgesi ukuba yintoni ingxaki yomntwana or ingxaki yam, yintoni esizise esibhedlele.

Ndicinga unyango lwentsholongwane kagawulayo luyafumaneka kwiikliniki ezininzi ekuhlaleni. Abantu bahlala bememelelwa ukuthi bahambe bayofumana uncedo kumacandelo ezempilo, akhona mahala. Bakhona abantu endibaziyo abanayo ugawulayo abakwazi ufumana itritmenti every time maxesha onke xa beyifumana. So ndiyafuna ukutsho ukuthi luyafumaneka uncedo, mhlawumbe ke ayilulo unyango olukwazi ukuyiphelisa but iba yitritmenti ekwazi uba umntu ancedakale ukuphila nawo ugawulayo. Ifumaneka ezikliniki okanye kuprayivethi kumntu ofuna ukuzithengela private.

Molweni, molweni. Ndicela nisincede torho. Ndinomakhelwane apha ndicela nisincede kuyatsha. Nantsi i-address, kuyatsha kwamakhelwane wam. Kuyatsha kwa-two one two eight . Sicela nizeni nizosincedisa. Kukhona abantu abasekhona ngaphakathi. Khawulezani nizosinceda torho. Khawulezani kakhulu, kuyatsha e-next door, kuyatsha kwamakhalwane wam, yizani torho, izanosinceda.

Ewe, ndingaba naso isibindi sokuba ndithathe enxaxheba ndikwazi ukuthetha namadoda ukuthi ahambe aye esibhedlele okanye ekliniki ayokwenza ulwaluko lokunciphisa ukosulelwa lwe-HIV because iyobanceda loo nto okokuba bazikhusele kwizinto ngezinto abadibana nazo or kubantu ngabantu abadibana nabo. Cause angeke uyazi umntu odibana naye uba isini sakhe isimo sakhe se-HIV sime njani. Ngcono umntu nomntu azikhusele nangokunokwakhe ukuze angazisoli ekugqibeleni.

Nqununu ebekekekileyo, ndize apha ndizokucela kakhulu okokuba usincede ngokuhlanganisa futhi nokuququzelela inkqubo yokondla abafundi. Abafundi abaninzi bafika belambile and oko kwenza okokubana bangakwazi ukuthi ukunikela ingqalelo eklasini kuba belambile. Ndicela ke sihlanganise sithethe nabantu abafanelekileyo okokuba abafundi balungiselelwe inkqubo yokuba batye phambi kokuba kuqalwe isikolo, okanye batye ngexesha lebhreyikhi okukuba bazokwazi iza kukunceda uba bakwazi ukufowukhasa or ukumamela xa befundiswa. Ndizawulindela kuwe ke ngendlela ongathi sincedakale ngayo ukuqalisa le nkqubo. Enkosi.

Kubalulekile ke okokuba xa kukho into esisigulo esibonakala ngathi incinci efana nentloko umntu ahambe ayozijonga ekliniki okanye esibhedlela ukuba yintoni eyenza into yobana aphathwe yintloko rhoqo. Ungafumanisa into yobana le ntloko yindlela yokuzibonakalisa kwesigulo esikhulu esingaphaya kwentloko. Okungafuneka ke umntu ahambe ayojongwa ukuze ukuba sikhona isigulo esingaphaya sometimes ingaba yi-High Blood Pressure, zonke ezo zinto ezo ezingenzeka into yobana umntu the more angayijongi the more ikhula ingxaki engesisigulo esingapha kwentloko. But if ukwazile ukuzijonga uyakwazi ukuvala into yobana angaziboni ehlaseleka ngenye imini.

Okokuqala, mntanam, into yokukhupha isisu inezi ngxaki ezinintsi ezingaphaya kokuqonda okungafumaniseka into yobana awuzukwazi umelana nazo. Ungafumana uzisola if ungakhupha isisu ngemihla ezayo, sowungasakwazi ufumana abantwana ngeminye imihla. Ikhona indlela yokuba ungamfumana umntwana unikezele ngaye konoonontlalontle okanye i-adoption apho uzawufumana abazali abazakwazi ukumnakekela nokumkhulisa ngendlela efanelekileyo. So, ndingakuedvayiza ke mna uba umntana if uyabona uba awuzukwazi umkhulisa ngokwakho because of iingxaki onazo umzale and then unikele ngaye kubantu abamdingayo abantwana abangakwazi ukufumana abantwana abangakwazi ukumkhulisa.

Abantu abaninzi abathandi ukuthetha ngezigulo eziphathelele uxinzelelo lwengqondo ngenxa yokuba abanye abantu abamnyama abaziandastendi okanye abaziqondi ezi zigulo, and ixesha elininzi kuba ngathi umntu uyazenzisa. Abanye ke boyika into yokubana abanye bazawucinga into yobana bagula ngengqondo, bangakwazi ukuphilisana nabo okanye babahleke. Uninzi ke lwethu kwiikhomyunithi zethu sisadinga kakhulu ukuba sifundiswe ngezifo okanye ngezigulo eziphathelele noxinzelelo lwengqondo okanye idipreshini ukuze sikwazi ukuphilisana futhi sikwazi ukuqondana ukuthi le nto ingaphatha noba ngubani na.

Okokuqala, ndingamcebisa okokubana ahambe aye kwicandelo lwezempilo bayamjonga ukuba yintoni eyenza uba aphathwe yintloko rhoqo. Andinawukwazi ukumcebisa uba athathe iipilisi azisele because loo nto yinto yexeshana izawumnceda ixeshana, kodwa ayiyonto ezamnceda ixesha elininzi, because le ntloko imphatha rhoqo. Kukutsho ukuthi kukhona into eyenza engaphezulu engaba sisifo, eyenza into yobana aphathwe yintloko. Okanye ndingambuza ukuba ingaba yintoni le imenza uba, ayicingayo kakhulu emenza uba ade aphathwe yintloko. Ngolo hlobo ke uzawukwazi into yobana acinge kancinci ngalo nto afumane isisombululo ukwenzela uba azokuyeka ukuphathwa .